Ku famba hi switimela swi pfuna swinene hikuva xitimela xi chipile naswona a xi durhi nakona a xi lavi mali yo tala nakona xi hlayisekile swinene ku hava tinghozi eka xona loko u famba hi xona xi suka hi nkarhi xi thlela xi ya fika hi nkarhi laha xi yaka kona, xitimela a xi nge ku letisi na siku na rin'we.

Hakelo ya bolt yi kahle swinene hikuva yi kota ku ku teka laha u tshamaka kona yi tlhela yi ya ku fikisa laha u yaka kona nakona yi teka na mindzwalo leyi u nga na yona nakona yi famba na navusiku nkarhi wun'wana na wun'wana u nga famba hambi hi matakuxa u nga suka laha u nga kona u famba u ya kun'wana, yi hlayisekile swinene ku tlula mathekisi nakona ya pfuna swinene eka timhaka ta vutleketli hikuva a yi na nkarhi wa ku pfala ku fana na mathekisi, mathekisi e-taxi rank va pfala hi seven, ku va ka ha ri hava ti-taxi kambe hakelo ya bolt yi tirha vusiku na nanhlikani.

Hi leswaku loko munhu a karhi a chayela movha wutsongo laha a fambaka kona ku ri na truck-i a nga fanekelanga a overtake hikuva swi na nghozi swinene u nga lahlekeriwa hi vutomi bya wena.

Ni nga byela munhu loyi a nga na xikanyakanya kumbe a lavaka ku xava xikanyakanya leswaku ri xikanyakanya loko u xi xava u fanekele u rhanga u lavisisa leswaku ri xana xikanyakanya lexi xi dume ku fika kwihi nakona makhamba ya xi lava ku fika kwihi ku na timovha leti makhamba ma ti lavaka vusiku na nhlikani va ti teka ku va ya ti xavisa ma le handle, timovha to fana na vu Polo na vo Toyota i timovha leti va ti yivaka vusiku na nhlikani hambi u le kwihi kumbe kwihi u nge swi siveli loko u xava xikanyakanya xo fana na lexi u fanekele u hakela insurance yo durha swinene leswaku loko wo tshuka u hlangana na makhamba u ta kota ku kuma movha ya wena endzhaku.

Tikhampani to rhwala nguva hinkarhi wa ti-holiday va nga endla leswaku ri va phutsela swilo swa vona hi ndlela leyinene leswaku ri swi ta kota ku hlayiseka.

Mina ni nga n'wi vutisa leswaku ku ri u swi kotisa ku yini ku haha nkarhi wo leha nakona u feel-a njhani u titwa njhani loko a ri karhi a famba exikarhi ka mapapa nakona swi na nghozi ku fikela kwihi ku tirhisa xihahampfhuka nkarhi wo leha nakona xihahampfhuka xi na nkoka ku tlula mathekisi xana nakona xihahampfhuka xi ku endlakala yini endzeni ka xona ka dyiwa ku na ti-toilet vanhu va kota ku hlayiseka na loko va tshame endzeni ka xihahampfhuka nkarhi wo leha xana.

Swiphiqo leswikulu leswi hlanganaka na vanhu va ku rhwala nhundzu hi xiporo hileswaku ri xiporo xi nonoka swinene loko xi rhwale nhundzu.

Ku famba ku famba hi xitimela swi hlayisekile swinene hikuva xitimela xi hava nghozi leswaku xi nga humeleriwa hi nghozi endleleni kumbe swin'wanyana xitimela xi tirha nakona xi tirha hi gezi nakona xitimela xi famba hi nkarhi.

Mina ni nga katsa leswaku ri vachayeri va mabazi va fanekele ku wisa loko va fika eka tindhawu leti va nga vekeriwa tona ku wisa a nga jaheli ku hatla va fika endhawini kambe va hleketa vuhlayiseki bya vona hikuva ku famba nkarhi wo leha swa karhalisa nakona munhu a nga karhala laha a nga ta fikela a hi vulawuri a kuma nghozi. Ndawu leti loko munhu u driver-ka bazi u nga u vekeriweke tona leswaku u fanekele u wisa u fanekele u swi tekela enhlokweni leswaku ri ka wisiwa nakona u fanekele u make-a sure leswaku ri u cheka mavhilwa ya bazi loko mi nga si famba leswaku ri mi ta famba mi hlayisekile.

vaendzi va tsakela ngopfu ku vhakela malokishi lama nga na matimu ku fana na le Soweto laha ku nga na matimu ya Nelson Mandela so leswaku ri va ta tiva hi leswi nga humelela hi nkarhi wa Nelson Mandela.

Vutleketli byi pfuna vutleketli byi pfuna swinene eka minkarhi leyi vanhu va matiko mambe va taka laha Afrika-Dzonga hikuva loko va kuma vanhu va vutleketli va kota ku tiva tindhawu va thlela va fikelela laha va lavaka ku ya kona va hlayisekile.

Ku ya hi mina ni vona swi hlayisekile hikuva Uber hi xona xilo lexi xi tleketlaka vanhu navusiku ntsena mina a ni si tshama ni hlangana na nghozi hambi ku ri ku lava ku vinyiwa kumbe ku lava ku tikeriwa vutomi bya mina hi vanhu va ti-Uber, va ni finikisa laha ni yaka kona ni hlayisekile na loko nitwa ku vava ni ya exibedhlele na vusiku hikuva swa tika minkarhi yinw'anyana ku kuma ambulance loko u tshama ndhawini leyi ku nga na Uber u kota ku fikela exibedele hi ku copeta ka tihlo.

Loko ni ri exitichini xa xitimela kutani xitimela lexi a ni lava ku xi khandziya xi hlwela ku fika ndzi ta vutisa ma-security lama ma vaka ma ri kona e-filling station leyi ya switimela leswaku ri xitimela xa ha ta swi kota ku fika xana kumbe hi fanekele ku lava xin'wanyana leswaku hi ta kota ku ku ya hi famba hi ya eka riendzo leri a hi ri na rona.

Makhombo lama ma tolovekeka ma ku fambisa na xiporo hileswaku ri nhundzu ya wena hi minkarhi yin'wana ya wa u nga swi voni.

Mina a ni ta ku mfumo loko swi ta eka vadyuhari va fanekele ku hakela mali leyitsongo loko vakhandziya tibazi na mathekisi, hikuva va kurile nakona va kuma mali leyitsongo swinene ku va va kota ku tihlayisa va ku va va kota ku ya etitliniki ni le eswibedhlele, na kun'wana na kun'wana laha va yaka kona tanihi vadyuhari. Vadyuhari va famba swinene va ya etitliniki n'hweti na n'hweti laha va phakaka kona maphilisi lama va ma vabyaka, mavabyi ya ti High Blood na ti Sugar Diabetes. Mina a ni ta ku mfumo a wu hunguteli vadyuhari e etibazi na ti-taxi hikuva va hakela mali leyo durha swinene yo famba, hi ku va tirhisa xifambo xa mani na mani. Nakona va hola mali leyi tsanana swinene.

Hi leswaku minkarhi yin'wanyana, u xava smart card kutani bazi ri nga ti laha wena u nga ti byela leswaku ku ri u na smart card. Swi na mintlhotlho leyikulu va ku byela leswaku ri bazi ri onhakile a ri koti ku fika laha mi tshamaka kona. Swa smart card swi lava u tlhela u save-a mali ku siku mi nga ta hlangana na khombo u kota ku yi tirhisa hikuva mabazi masiku lama a ma ha tshembisi a ma fiki hi minkarhi, kumbe ri fika laha se u nga leteriwa ku ya etirhweni. Smart card xi na nghozi swinene swi lava u tlhela u save-a mali loko u lava ku ta tirhisa xona hikuva bazi a ri tshembisi.

Khadi leri kokwani ri tirha hi ndlela leyi u fanekele leswaku ri minkarhi hinkwaro loko u famba u ya khandziya bazi u va u ri na rona. Loko u fika u khandziya bazi ra wena loko u fika laha ka driver a ku vutisa leswaku ri u lava ku ta hakela hi yini wena u n'wi nyiketa rona kutani u fanekele u yimela mudrayivhi wa bazi a ku vuyisela khadi ra wena hikona u nga ta famba u ya tshama ehansi. Hikuva masiku lama smart card hi xona lexi xi tirhaka ku tlula mali, nakona loko u lava ku xi endla u fanekele u ya edorobeni laha ku nga na tibazi u fika u xi hakela, u tlhela u xi endla u fanekele u u make sure leswaku u famba na pasi ra wena, leswaku ri u ta kota ku endleriwa smart card xa wena.

Bolt i timovha leti ti tirhisiwaka hi vanhu lava va nga laveki ku khandziya mathekisi, kumbe va nga tsakeleki ku famba hi mabazi. Bolt yi pfuna swinene hi xiyenge xa ku fana na loko munhu a vavisekile navusiku va fonela ambulense yi nga koti ku fika. Kumbe munhu a ri endhawini navusiku laha ku nga late laha swi endlaka leswaku ri a nga ha koti ku kuma xofamba xa mani na mani, so u ta kota ku tirhisa Bolt ya yena a khandziya yona a kota ku famba yi ya ku fikisa laha a tshamaka kona ekaya. Bolt yi pfuna swinene vanhu etikweni hambileswi yi durhaka, bolt ya durha nakona ya pfuna vanhu hi tindlela hinkwato to hambanahambana.

Va fika emintirhweni ya vona hi nkarhi, va tlhela va vuya hi nkarhi. Hikuva eswitichini va mathekisi vamathekisi va fika va tshama va ri kona nakona va hlayisa vakhandziyi va vona.

Mina vanhu va mabazi va terekisiwa hikwalaho ka ku va vanhu va mathekisi va lwa na vona loko vona va rhwala vanhu. Nakona mfumo a wa ha tekeli ngopfu enhlokweni mabazi a va ma lunghisile nakona a va va hakeleli swibalo swa vona, swi endla leswaku ku ri vanhu va vo driver mabazi kumbe tibazi ti kayivela swinene etikweni.

Hi nkarhi wo leha u khandziya bazi, va fanekele va endla leswaku ri mindzwalo ya vona va yi hlayisile hi ndlela leyi, va yi vekile endhawini leyi loko munhu a chika va nga kota kota kuyi vona. Va tlhela va swi vona leswaku ri swilo leswi munhu a chikaka nawona a hi swona swa vona. Nakona va nga tsala tibege ta vona, va tlhela va kombisa leswaku ri bege leyiwani i ya mina hi ti-marking pen, kumbe va bohela ti-tape to karhi leti ti nga faneki na ta lava van'wanyana.

Mina a ni ta ku vadyuhari va fanele ku nyikiwa switulu loko va fika emabazini, hikuva ku va ku ri vanhu lavakulu, vadyuhari va nga ka va nga swi koti ku yima ebazini nkarhi wo leha.

Hi leswaku vakhandziyi va tibazi va fanekele ku hlayisa tibazi ta vona na vona va nga lahleli mathyaka ya vona ya swakudya lama va ma dyeke endzeni ka bazi endzeni ka bazi va cukumetela swilo swa vona leswi a va swi dya, swi ta endla leswaku ri bazi yi hlayiseka na kona yi nga tshuki yi onhaka hi xihatla, va tlhela va endla leswaku ri vafambisi va tibazi va hlantswa tibazi va yisa tibazi e service-ini nakona ti tshama ti hlayisekile, ku hava problem kumbe swilo swo karhi leswi swi nga kona va tlhela va va famba na swilo swo lunghisa bazi nkarhi wun'wana na wun'wana loko bazi yi famba nkarhi wo leha yi nga tshuka yi onhakile kumbe hi hlangana na xiphiqo kumbe nghozi nyana ku nga ri nghozi ya ku ku va accident mara nghozi ta tibazi ti tele, bazi a ra ha koti ku famba kumbe e step hilling swilo swo fana na sweleswo.

Ku famba hi bazi navusiku swi hlayisekile swinene swi tlula ku famba hi thekisi hikuva bazi ri famba hi xipidi xa kahle a ri tsutsumi xo sungula nakona vanhu lava dirayivhaka tibazi a swi talanga swa ku ri va kuma tinghozi ta ti accident hikuva va tiva ti sign ta mapatu nakona va va hlayiseka, swi hlayisekile swinene ku famba hi bazi ku tlula loko u famba hi thekisi navusiku hikuva vanhu va ti va mathekisi va tsutsumisa tithekisi nakona madirayivhelo ya vona i ma hi ndlela yin'wani yo ka yi nga tolovelekangiki, so a swi a swi na a swi na ku a swi bihangi ku famba bazi navusiku swi hlayisekile swinene bazi hi rona ri nga hlayiseka swinene ku tlula tithekisi na timovha ri hlayisekile swinene bazi.

Va endla leswaku ri bazi ri va ri hlayisekile hi ndlela leyi a va fambi va ri wexe va famba na xipikitele munhu loyi a vitanaka u va a langute vanhu va le ndzeni ka bazi leswaku ri va hlayisekile a va dyi swakudya va va chela endzeni va veka ehansi leswaku ri vanhu lava nga le ndzeni ka bazi va kota ku nghena endzeni ka tholete leyi nga le ndzeni ka bazi va hlayisekile, munhu u kota ku yima endzeni ka bazi a kota ku tshunxeka a ku vi na a ku vi na hasahasa, vanhu va kota ku endla swilo leswo tala leswi va swi lavaku endzeni ka bazi nakona mupikitele loyi a nga a nga kona endzeni ka bazi wu endla sure leswaku ri vanhu lava khandziyaka bazi a va vabyi nakona va hava mavabyi mo karhi yebo.

Tibazi leti ti hambanile swinene hikuva bazi ya Intercape yi kota ku charge mali yo karhi kusuka eGauteng ku ya eMpumalanga hikuva yi suka loko dyambu ri xile kambe bazi ya Buscor ku hakeriwa mali yo karhi ya le henhla swinene hikuva yi suka ka ha ri mpundzu vanhu va ya fika eGauteng kumbe eMpumalanga ka ha ri nkarhi, hiswona leswi endlaka leswaku ri tibazi ti hambana hi swihakelo swa tona na ku u kuma leswaku Buscor bazi ya Buscor yi na ti-toilet endzeni yi na ti-fridge kambe u kuma bazi ya endla Intercape yi hava, nakona bazi ya Intercape tindhawu leti va yisaku ka tona i titsongo ku tlula ta bazi ya Buscor, bazi ya Buscor va wisa ko tala endleleni ku tlula bazi ya Intercape hi swona leswi swi endlaka leswaku ri tihakelo ta tibazi ti hambana.